Ntsena eka ku hlayiseka ka vutomi bya purasi hi ndlela leyi tihomu ta masi ti tirha ntsena ku endla masi kambe tihomu ta nyama ti dlayiwa ntsena loko ku laviwa loko ku laviwa nyama leta masi ti va ti hlayisekile.

Vurimi byo tihanyisa eka mindyangu ya le makaya i ku va va manana kumbe va kokwana va ti endlela gadi leyitsongo etlhelo ka ndyangu kumbe endyangwini leswaku va ta byala swibyariwa va ta kota ku ti hanyisa hi swona.

Etindhawini ta le madorobeni ku va u rima eka tona u fanekele u hakela mali ya rent kambe etindhawini ta le makaya a ku vi na mali ya rent u yi humesaku hikuva ndhawu ya wena n'winyi naswona etindhawini ta le madorobeni hi laha a wu ta kuma ti-customer to tala leti ta ku xavela swibyariwa swa wena kambe etindhawini ta le makaya a ku na vanhu kumbe ti-customer lava nga ta ku xavela leswaku u endla profit yo tala.

U kuma vutivi mayelana na vurimi hi tlhelo u dyondza no endla ya mavoko loko u ri karhi u rima.

I swa nkoka hikuva vanhu vo tala hi lembe ra xi democracy va tekeriwile mixavo ya vona hi vanhu vo huma ematikweni ya le .

A ku na lexi va nga ti ulamisela xona ku to va ku amukela hikuva na vona va swi tiva ku ri nkarhi wihi na wihi pfula ya matimba kumbe dyandza swi ngo ho va kona ku ta hlasela swibyariwa kumbe swimilana swa vona.

Mfumo u avelana kambe misava eka vaakatiko ndzi ta hunguta vusweti hikuva va ta ti rimelela va xavisa va kuma mali va tlhela va rima ku ta hlayisa mindyangu ya vona.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva mati lama munhu a ma tirhisaka ku hlamba hi wona kumbe ku hlantswela swibye eka wona ma va ma ri na xisibhi ende xisibhi a xi kahle eka swimilana kumbe swibyariwa leswi ve ke swi byariweke emasin'wini hi nkarhi wa dyandza.

Tinyawa leti nga emathinini na tona ti kahle ku fana na letintshwa hikuva na tona i mbewu leyi va nga ha yi tirhisaka ku byala tinyawa letintshwa leswaku ku va na madyelo lamanene kumbe madyelo ya rihlaza ya tinyawa.

A va fanekelanga va tlakusa mixavo ya vona hikuva swi ta endla leswaku va va na ti-customer to tala to va xavela.

Endla leswaku yin'wani ya mihandzu ya vona yi onhaka loko va ri karhi va tshovela kambe va nga papalata swiphiqo hi ku va va tirhisa michini leyo tshovela hi yona handle ko tirhisa mavoko.

leti ti tirhisiwaka ku endla byalwa bya ndhavuko mugayo masiha swikan'we na mati na ndzilo leswaku va kota ku swi tseleka.

Kahle hi swakudya leswi hikuva i swakudya leswi akaku miri.

Va nga va nga tirhisa malango ya tihomu ya khale ku va va va endla manyoro hi wona ku kurisa swimilana swa vona no swi hlayisa.

Ku mfumo wu nyika vanhu ndhawu yo va tshama eka yona kumbe va hanya eka yona ku va na ku cinca etikweni kumbe emisaveni leyi va tshamaku eka yona ku va va endla swa migingiriko ya.

Ndzi nga ringeta tindlela tin'wani to rima no cinca mabyalelo ya swimila ku va misava yi lava i tshama i karhi i cincacinca mabyalelo u nga tshama i karhi i byala xilo xin'we lembe ni lembe kumbe nkama ni nkama.

Mihandzu leyi endlaku atchar i naswona atchar yi nga dyiwa na xin'wani na xin'wani.

Van'wamapurasi va tirhisa swipureyi kumbe swiphayiphana leswo famba endzeni ka ti swi famba swi cheleta hi ximila hi ximila leswaku swi kota ku kula naswona hi tlhelo mati ma va ma karhi ma hlayiseka.

Ina hikuva vanhu va tala ka tindhawu letintshwa ku tshama eka tona.

Xo sungula ku nga va na junifomo yo tirha hi yona ku ti sirhelela ku nga vi na swiphiqo leswi nga ta va endlekela xa vumbirhi michini yo tshovela hi yona xa vunharhu swichelwa leswi nga ta chela mihandzu leyi nga ta va yi ri karhi yi tshoveriwa swo fana no mabakiti swin'wana na swin'wana.

Sungula ndzi nga vula leswaku mfumo a wu va niki swilo swo tirha hi swona swo fana ni swikomu va ta kota ku rima hi swona va tlhela mfumo wu va nyika ni mati leswaku va ta kota ku cheleta swimilana swa vona ku va kota ku ti hlayisa no tlhela va xavisa va kuma mali.

Xo sungula ku fanele ku va na ni tirhisana tanihi n'wanamapurasi leswaku hi misava ya hina yi tshama yi ri eka xiyimo xa kahle ku tirhisana hi swona swa kahle na ku pfunana no tsundzuxana swin'wana na swin'wana leswi swi kayivelaka tanihi n'wanamapurasi.

Ndzi vona swi ri kahle hikuva swa endleka van'wana vumundzuku bya vona ku ri van'wamapurasi lavakulu swinene.

Hikuva tin'wani ta tihlampfi ti nga tlhelela endzeni ka mati .

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku na muxaka yo hambana ya swibyariwa leswi byariwaku hi minkarhi yo hambanahambana kambe a va a tekela enhlokweni mhaka yo loko a fanekele a byala a byala swimila kumbe swibyariwa hi nkarhi wa swona leswaku swi ta kota ku mila.

Ka swona hikuva hi nyimpfu yi na mavala lamakulu lama tirhisiwaku ku endla majezi kambe mbuti yi hava mavala.

Yi nga pfuna leswaku vatirhi va va na swikili swo hambanahambana swo byala swimilana.

A ri a ri va khomi kahle hikuva dyandza ri nga khukhula swimilana leswi va swi byaleke.

Tihomu ti fanele ku kamberiwa vhiki na vhiki kumbe hi n'hweti na n'hweti leswaku ku ta sivela mavabyi lawa ya hlanganaku na tona loko mara eku dyeni a khwatini kumbe a nhoveni.

Mfumu wu fanele ku vuyisela misava eka vinyi va yona lava yi nga va tekela hikuva etikweni ku nge vi na ntshamiseko.

Mina ndzi i nhlampfi leyi tengeke hikuva u yi phasa endzeni ka mati u ri karhi u yi vona ya le mathinini yi ta yi swekiwini naswona swa ku yi cheliwe yini na yini u va u nga ri ku swi ti .

Swihinga leswikulu leswi va langutanaka na swona i ku va va luzekeriwa eka leswi va nga ta va va swi rimeke hikuva va pfumaleka switirhisiwa xikan'we na swikili swo ri .

Ku senga ku senga ku senga ma masi hi mavoko swi endla leswaku masi ma nghena na hi chaka kambe ku senga masi hi muchini swi endla leswaku mati ma basa ma tlhe ma ya hlawuleka .

Ku dya swakudya leswi virisiweke swi endla leswaku swi dlaya switsotswani leswi nga le ndzeni ka swakudya ku va swakudya sweswo swi ta va swi ri karhi swi hisa.

N'wamapurasi u faneleke ku hlawula tihomu ta muxaka leti nga ni nyama naswona leti nga tikulu leswaku ti ta humesa nyama yo tala.

Ku fikelela thekinoloji yo antswa eka van'wamapurasi lavatsongo swi endla leswaku va kota ku rima hi muchini no byala ku ya hi swikili swa mabyalelo.

Ku dya miroho leyi byariweke ekaya swi pfuna ka nhlayiseko ya mali hikuva u nge suki u ya xava muroho exitolo hikuva ekaya yi va yi ri kona.

Swi pfuna leswaku masi wu nga tshama nkarhi wa ku leha wu nga si bola.

Munhu u fanekele ku va ni swikili swo tiva ku byala no cheleta no tshovela a nga si thoriwa.

Malamula ma fanekele ku byaliwa hi nkarhi wa mpfula leswaku ma ta va ni mati a ndzeni ka wona.

Swa ha tshamisekile hikuva yin'wani ya mimirhi ya xintu ya hanyisa.

Tihuku leti vekaka ti fanele ku dya mavele ti nwa mati ti tshama eka ndhawu leyi voningeke.

Xo sungula hi fanekele ku ngetela rivala ra purasi no byala ku ya hi tinguva ta lembe na ku ya hi tinguvu ta swibyariwa leswi byariweke epurasini.

I ku va vanhu va endla migingiriko ra vurimi.

Hikuva va swi tiva ku swifuwo swa vona swi to tala swi tlhela swi kula swi va endlela mali yo tala swinene.

Tinyimpfu ti nga ha endla ulu leswaku va ta rhunga majezi na nyama leswaku vanhu va ta kuma vudyelo.

Ina naswona yi kahle yi nandziha ngopfu.

Ndzi nga tiyisisa hi ku va ndzi vona matirhelo ya vona.

Hi yin'wani ya milawu leyi faneleke ku va kona entirhweni ku sirhelela vatirhi va mapurasi.

A ndzi ta n'wi byela leswaku ku ta entirhweni namuntlha swi nge endleki hikuva swi nga ha endleka loko ndzi ri ku fambeni mpfula ya xidzedze yi ndzi kuma epatwini.

Ina va fanele ku engeteleriwa hikuva hi yin'wana ya mikarhi leyi a va fanekele va nga yi tirhi.

Ndzi nga hlengeleta mali ebank kumbe ku kuma seketelo eka van'wamapurasi van'wana leswaku ndzi kota ku kuma mati ku hlayisa no cheleta swimilana leswi ni swi byaleke epurasini ra .

Vurimi lebyitsongo hi byona byi endlaku leswaku vanhu va muganga yo tala va kuma swakudya eka yona.

Swakudya swo omisiwa a swi boli naswona swi nga tshami nkarhi wo leha.

Swifuwo swi dlayiwa ntsena ku loko ku laviwa swakudya kumbe nyama leyi ka eka yona.

Leswi omisiweke swi fanele ku xavisiwa ku kondza leswaku leswi tengeke na swona swi swa xavisiwa.

U fanekele ku thola ku ya hi rimbewu rin'wana na rin'wana.

Xo sungula ndzi nga langutisa mpahla yo tirha na ndhawu leyi va tirhelaka eka yona.

E-e ntsengo wa muholo wu ta ya ehansi.

Swakudya swi ta fa naswona ikhonomi yi ta wa hikuva ku nge vi na bindzu leri xavisaku swibyariwa kumbe swakudya .

Ndzi nga va byela leswaku mhaka ya vurimi i mhaka ya kahle swinene naswona ya kurisa ikhonomi.

Swiphiqo leswi va nga ta langutana na swona eka tindhawu ta le emadorobeni hileswaku a ku na rivala leri nga ta va pfumelela ku byala swimilana kumbe swibyariwa leswi nga ta va hanyisa hi ku ya hi masiku.

Vanhu va fanekele ku dya swibyariwa leswi baseke.

Jamu ya timanga naswona ya nandzika hikuva yi aka ni miri.

Van'wana a va koti ku fikelela ku xava mbewu leyi nxavo wa yona u tlakukeke.

Xo sungula mhaka ya muholo hikuva ntirho wu tele ngopfu xa vumbirhi mhaka ya vuhlayiseki ku ya hi vatirhi xa vunharhu mpahla yo tirha hi yona ku hlayisisa ku hlayisa vatirhi.

Xo sungula u tsemelela nyama xa vumbirhi ku langutisa maxelo ku ri ma njhani hala handle xa vunharhu loko maxelo ma tshamisekile leswaku u nga u nga omisa nyama ya wena kutani u yi neka edarateni leswaku yi oma.

Masi ma pfuna ku ndlandlamuxa miri wa munhu.

U kota ku tiva leswaku swakudya swa rixaka u nga swi tumbuluxa njhani.

Swi nga ndzi endla ndzi nga titwi kahle hikuva swibyariwa swa mina kumbe swimilana swa mina leswi ndzi nga ta va ndzi swi byaleke swi ta fa naswona ndzi nge kumi ntshovelo kumbe ku gain-a ka loko ndzi ku lavaku ka ku va ndzi byala swibyariwa leswi.

Homu yi dlayiwa ntsena loko ku ri na mintirho yo fana na mitlangu kumbe minkosi naswona i vutihlamuleri bya lava swi va endlekeleke ku va va dlaya homu.

Ku kala ka mati swi endla leswaku bindzu ra vurimi wu yima hikuva na timpfula ti le ku aleni loko varimi kumbe vabyari va pfumala mati yo cheleta swimilana swa vona swimilana swa vona swi nge kuli hikuva swi pfumala mati naswona swi ta fa.

Ndhambi yi nga khukhula swimila leswi va ku swi byariweke naswona swi ta endla leswaku ri vanhu va nga kumi swakudya hikuva hi ku va swi khukhuriwile hi ndhambi.

Loko ku hisa ngopfu swimilana swin'wana swi kota ku va swi kula kahle naswona swi endla leswaku van'wamapurasi va tirhisa mali leyitsongo ku va va maintain swimilani swa vona leswaku swi kota ku kula kambe swimilana swin'wana a swi lavi ku hisa ku va swi tikuma swi kurini.

Xikongomelonkulu xa makete i ku va va va tikuma va ri karhi va xavisa swibyariwa leswi va byaleke kumbe va xavisa ntshovelo lowu va wu tshovelaka ka ku va va rimini leswaku va ta kota ku kuma mali yo ti hlayisa hi yona kumbe yo xava mbewu yo tlhe yi byala swimila swin'wanyani.

Mimpfuno yin'wana ya ku tshama epurasini hileswaku emakaya u hambana na swivulavulo swa ku tala u hambana no va u lumbetiwa swilo swo ka u nga swi endlangi xin'wani xa swona i ku va u kumana mintirho ye le mapurasini u va na swikili swo byala swimilana leswaku na wena ka mundzuku u ta va ni purasi ra wena ro endla swa wena leswaku u ta kuma mali.

Lexi mina ndzi nga xi endlaka ku hunguta rifu ra swifuwo swa mina epurasini ra mina ndzi nga borha mati leswaku mati ma tshama ma ri kona leswaku swifuwo swa mina loko swi lava mati swi swi kuma swi kuma mati ekusuhi na hi ku enela ndzi nga endla na leswaku swifuwo swa mina swi tshama swi basile emirini nga vi ni vuvabyi lebyi nga ta swi endla emakun'wini swi fa.

Vurimi bya mugaga byi kurisa mhaka ya munhu emugangeni hikuva vanhu va kuma swirimiwa leswi munhu a swi byaleke leswaku va kota ku ti hanyisa ha swona.

U fanekele u angarhela swimilani swa wena hi maseyila leswaku swi tikuma swi hlayisekile eka maxelo yo hambanahambana.

Hi ximumu ku byariwa mavele ni miroho na timanga hi xixika ku byariwa maapula, swimilani, malamula, swinarekisi, swimilana swo hambanahambana swo tala.

Ina swa boha hikuva switirhisiwa swa wena swi fanekele ku va na inshurense leswaku loko swi ta ku va na khampani leyi nga ta ku lunghisela swona ku va u yisa mahlweni na ntirho wa wena wa mamapurasi lowu u wu endlaka.

N'wamapurasi wa swilo swo hambanahambana swifuwo na swibyariwa u fane u u endla leswaku u fane u endla leswi landzelaka u fane u u tiyisisa leswaku swilo swa wena kumbe swifuwo swa wena swi tshama swi hlayisekile hi masiku hinkwawo leswaku u ta kota ku humelela eka bindzu ra wena leri u ri endleke.

Nkoka wo va na switirhisiwa hinkwabyo swi ku pfuna leswaku loko u lava ku endla xilo xo karhi kumbe loko u lava ku byala swilo swo karhi u va u ri na na switirhisiwa leswi faneleke ku va u endla xilo lexi u lavaka ku xi endla hi nkarhi wolowo.

Eka n'wina vadyondzi xana ma swi tiva leswaku mhaka ya vurimi yi na nkoka ke xana ma swi tiva leswaku vumundzuku bya n'wina byi nga va n'wina vanhu vo owner mapurasi xana leswi swi fanerile leswaku hi mi enudlela riendzo dyondzo ro ya vona swa vurimi kumbe ku endzela van'wamapurasi va mi dyondzisa hi mhaka ya vurimi na swibyariwa leswi va swi tirhisaka ku va va endla swilo swo tala swo hambanahambana.

Lexi a ndzi ta xi endla leswaku ndzi ti hanyisa hikuva swimilana swa mina a swi le ku kuleni n'hweti leyi a ndzi ta endla leswaku ndzi kuma swibyariwa leswi swi mileke n'hweti yin'wana na yin'wana kumbe ku ya hi tinguva yin'wana na yin'wana ndzi kota ku ti hanyisa ha swona.

Van'wamapurasi lavatsongo va tsandzeka ku fikelela switirhisiwa swa vurimi emapurasini hikuva swa durha va pfumala mali yo va va xava switirhisiwa leswi va fanekeleke ku swi tirhisa emapurasini lexi va fanekele ku xi endla va fanekele ku kombela ti-donation eka van'wamapurasi lavakulu leswaku va va pfuna hi switirhisiwa swo tirhisiwa emapurasini.

Ina mhaka yo navetisa swilo swa wena eka tibodi ya kurisa bindzu hikuva na vanhu va le kule loko va ri ku fambeni kumbe loko va ri eka riyendzo va kota ku swi vona leswaku murimu kumbe purasi ra ri xavisa swilo swa so tindlela tin'wani leti u nga kurisaka bindzu hi tona i ku va u endzela miganga yo hambanahambana u va kombisa kumbe ku va twisa swilo leswi u swi rimeke leswaku swi va koka rinoko va ta kota ku ta va ta ku xavela swirimiwa swa wena leswi u swi eka purasi ra wena.

Loko va omise swakudya swivekiwa va endlela leswaku swi nga onhaki kumbe ku bola leswaku va ta kota ku eka mundzuku va nga ha tlhela va swi dya swakudya leswi va swi omiseke.

Eka purasi ra mina ndzi lava vatirhi vo kota ku rheyila titeretere lava va nga na tilayisensi na vatirhi lava va nga ni swikili swo byala swibyariwa kumbe swikili swo byala swimilana lava nga va na malembe yo hlaya kumbe malembe mambirhi va ri ku tirheni emapurasini leswaku va ta kota ku kuma mintirho ntsengo wa kona lowu va nga ta wu thola va ta va ta byeriwa loko va te ka interview leswaku loko se va ta va va sungula ku tirha va ta va va karhi va swi tiva leswaku va ta hola mali muni n'hweti yin'wana na yin'wana.

Loko ku ri na mpfula leyi taka leyikulu swinene ndzi nga endla ndzi nga sirheleta swimilana swa mina leswaku swi nga khululeki hi mpfula ndzi sirheleta hi ti khavhara kumbe maseyila lama nga ta ma nga ta pfuna leswaku swimilana swi nga khukhuleki hi mpfula.

Ntshikelelo lowu va ku kona eka lava ma nga le kule na madoroba i ku hi leswi landzelaka van'wamapurasi a va kumi vanhu vo xaveriwa hi vona.

Mhaka yo phasa tinhlampfi hi ndlela yo ka yi nga ri enawini loko vanhu va ikhonomi lava va nge le nawini loko se va fanekele ku ya phasa tinhlampfi va fika va u kuma leswaku ndzeni ka damu ra mati tinhlampfi a ta ha enelangi leswaku va nga yi nga swi nga ti kuma swi hlayisile ikhonomi.

A ndzi ta tsakela ku swi endla endhawini ya le madorobeni hikuva endhawini ya le madorobeni hi kona laha u kumaka tixopo to xava swakudya xopo to xava timpahla na swikolo swo antswa leswi vana va ta nghenela eka swona ku kuma tidyondzo letinene to antswa.

Biotechnology i swikili leswi tirhisiwaka emapurasini ku va va rima no va va byala swibyariwa leswi va swi byaleke leswaku swi kula hi ndlele ya kahle swinene swi tlhela swi va ni swi nona leswaku tixopo to tala letikulu ti kota ku xava swibyariwa leswi byariweke epurasini.

Pulani yo sivela mati ya mpfula leswaku ma nga khuluki ndzi na yona leswaku va nga tsemakanya hi le ndyangwini kumbe emutini wa le kaya, ku onha kumbe ku celacela magoji.

Swi na nkoka ku tiva tindlela to hlayisa swakudya swo hambanahambana ngopfungopfu eka swakudya swa vumiri, hikuva swona swi tirha hi minkarhi swi dyiwa hi minkarhi swi na nkarhi wa swona. Swakudya swin'wana na swin'wana leswi rimiwaka swi na nkarhi lowu swi dyiwaka hi wona.

Swakudya leswi nga le emathinini swi tshama nkarhi wo leha kambe swi lava ku hlayisiwa hi ndlela leyi faneleke. Nkarhi wa swakudya leswi nga le mathinini u tiyisisiwa hi, hi muxaka wa swakudya wolowo leswaku swi kota ku hlayiseka swi tshama nkarhi wo leha.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

Dzovo ri fanekele ri endliwa masikunyana yo hlaya leswaku ri kota ku va ri tshamisekile no va ri tengile swinene.

Ku landzelela khalendara kumbe maendlelo ya ya maxelo eka masiku yo byala, swi nga ku landzelela khalendara kumbe maendlelo ya maxelo swi pfuneta ku vona siku ra riqingho leswaku u ta kota ku byala hi siku leri faneleke naswona swi pfuneta ku ringanisa siku ra riqingho na siku ra ku byala.

Vuyelo bya mpfula eka migingiriko ya vurimi yi tsakisa van'wamapurasi hikuva yi va ni mpfuneto lowukulu swinene eka ku va va cheleta swimilana swa vona.

Swiphiqo leswi varimi va le matikoxikaya va hlanganaka na swona i transport leyi faneleke ku va rhwalela swibyariwa swa vona yi swi yisa emakete, hikuva va va va ri hava mali yo hakela transport leswaku swibyariwa swa vona swi fika emakete.

Ndzi nga tiyisisa leswaku mpfula yi nga koti ku fikelela eka swibyariwa leswi ndzi swi byaleke e ensinwini wa mina.

Swakudya leswi nga emathinini hi swona swi antswaka ku tlula swakudya leswi titimelaka.

Yo sungula mina ndzi nga ka ndzi nga mi xaviseli purasi ra mina hikuva hi rona ri ndzi endlelaku mali hi rona ri ndzi nghenisela mali leswaku ndzi ta hlayisa ndyangu wa mina.

Xitirhisiwa xa durha lexi lavekaka ensinwini i teretere hikuva hi xona xi pfunetaka ku rima, ku tlula ku va ku rimiwa hi mavoko.

Masiku yo byala ma hambana hi ku ya hi makulelo ya leswi byariweke ni maxelo.

Milawu ya vurimi, milawu ya ku avanyisa tindhawu na timfanelo ta mati endhawini ya ka n'wina ya hambanahambana ku ya hi tiko na ndhawu. Ku tirhisa tindlela ta vurimi leswi nga ni vuswikoti, ku pfuneta ku antswisa vutomi bya swiharhi na swimilana. Ku hlayisa misava ku pfuneta ku antswisa vutomi bya swimilana na swiharhi, nakambe ku avanyisa tindhawu hi ndlela leyi faneleke ku pfuneta ku antswisa vutomi bya vanhu na swiharhi. Ku hlayisa mati ku pfuneta ku antswisa vutomi bya swiharhi ni swimilana xikan'we ni vanhu.

Ina ndzi vona swi ri kahle leswi ku nga vutlhari hikuva ka rin'wani ra masiku ku ta va wena u lavaka ku pfuniwa hi switirhisiwa swa le mapurasini swo rima hi swona.

Masiku yo byala ya endla leswaku emasin'wini ku va ku ri hava switsotswani ni mavabyi ya tlangela kule ni vanhu.

Mathangi ni madamu hi wona maendlelo yo hlayisa mati lama faneleke leswaku vanhu va ta va ta kota ku kuma mati lama ya tengeke.

Ndzi nga cela swihlovo swo tala swinene leswaku ndzi ta kota ku hlengeleta mati yo cheleta hi wona epurasini no va ndzi hlengeleta mati emathangini kumbe emadan'wini.

Agricultural activity yi katsa vantshwa hikuva yi yi endla mintirho leswaku va kota ku tirha naswona va va ni mbuyelo wa kahle hikuva va va ni ntokoto ya vurimi no va byala swibyariwa.

Va endla vulavisisi ku ya hi swibyariwa leswi byariweke leswaku swi ta kota ku va swi kula hi nkarhi lowu swi byariweke ha wona.

Ku kumeka ka vatirhi emapurasini swi endla leswaku ku va ni rivilo eka leswi va swi tirheke leswaku va ta hatla va kuma mali kumbe ku endla mali yo tala leyi va nga leyi va yi lavaku.

Vukahle bya crop rotation vukahle bya crop rotation swi endla leswaku purasi ri va ni swimilana swo tala swo hambanahambana leswi lavaka ku byariwa.

Vatirhi lava lavekaka ku ta laveka ndyangu wa mina na mina hi wexe hikuva vatirhi lava thoriweke ndzi ta hava mali yo va hakela.

Mavabyi ma hundzuka xirhalanganyi hikuva marimelo ya manguva lawa a ya fani ni marimelo ya khale.

Swi na nkoka ku va ni movha lowukulu wo rhwala swibyariwa ku ya emakete, hikuva u ti hlayisela ni mali yo va u kuma movha kumbe ku lava movha yo ku rhwalela swibyariwa swa wena yi ku yisela emakete.

Ndzi nga tshama ndzi rimile leswaku loko mpfula yi na yi kota ku nghenelela endzeni ehansi ka misava, leswaku loko se ku ta fikela nkarhi wa ku ri ndzi byala swimilana swa mina swi kula swi tlhela swi nona.

Leswi nga na vutlhari epurasini i ku titshega hi vatirhi lava hakeriwaka hikuva hi vona va nga ni ntokoto wa swa vubyari ni swa vurimi.

Ndzi nga xavisela vaakatiko swakudya leswi ndzi ndzi byaleke epurasini ra mina hi ntsengo wa le handle wa le hansi, leswaku vaakatiko va ta kota ku fikelela ku xava swakudya leswi xavisiweke no va ndzi thola nhlayo ya vanhu emugangeni wa ka hina.

integrated Pest Management i ndlela ya ku lawula switsotswana na mavabyi hi ndlela leyi nga ni vuswikoti, ku tiva switsotswana na mavabyi leswaku u ta kota ku lawula ku tirhisa tindlela to tala ku lawula switsotswana na mavabyi ku hlayisa vutomi bya swi bya swiharhi ni swimilana. Ku tirhisa swikala ku lawula switsotswani ku tirhisa mati hi ndlela leyi faneleke ku lawula switsotswana.

Leswi ndzi swi langutelaka eka mbewu loko ndzi ri karhi ndzi yi kambela, ndzi langutele ku ri emakumu ka swona ndzi ta va ni ntshovelo wo nona ke, naswona loko mbewu yi nga kamberiwanga ku ta va ni switandzhaku swo va u nga tshoveli nchumu naswona u ta va u luzile mali yo tala ku va u tirhisile mbewu na swirimi leswi u nga ta va u ri karhi u swi tirhisa hi nkarhi wolowo.

I swa nkoka ku tirhisa ku paka loko hambaneke ka tinxaka to hambana ta swibyariwa, hikuva u kota ku tiva u kota ku tiva swibyariwa leswi swi onhakeke na swibyariwa leswi swi va swa ha ri kahle, no va u swi tiva leswaku loko ku fika nkarhi wa ku va u swi yisa emakete u yisa muxaka wihi wa swibyariwa leswi u swi pakeke.

Xiphiqo xa switsotswana eka swibyariwa u vona hi loko swibyariwa swi dyekile emasayitini.

Ku cincacinca swibyariwa i swa nkoka naswona swi endla leswaku misava ya wena kumbe laha u byaleke kona swirimiwa swa wena ku nga toloveli mbewu yin'we kambe timbewu to hambanahambana no va swimilana swa wena leswi u swi byaleke swo hambanahambana swi kula hi ndlela leyi faneleke.

Ku durha ka mafurha swi endla leswaku maendzo ya varimi ya hungutana kumbe ku va ni mali yo tala leyi va fambelaka hikwalaho ko va va xava mafurha ku va va va heleketa swirimiwa swa vona emakete.